Ezemidlalo ziluphuhlisa kakhulu isebe lezokhenketho. Ngoba xa abadlali bedlala nezinye iindawo kubakho iimali eziyifumanayo, loo mali leyo yile incedayo apha.

Amabhokobhoko ayiphumelele kanintsi iNdebe yeHlabathi kwaye loo nto indenza ndizive ndizingca ngoba ngumhlali walapha eMzantsi Afrika.

UMzantsi Afrika wawukhe wayisingatha itumente yehlabathi yombhoxo, eyeqakamba kunye neyebhola ekhatywayo, kulo nyaka sikuwo nakweminye iminyaka edlulileyo.

Le tumente yeNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo yavula amathuba emisebenzi emininzi. Abantu bakwazi ukuqeshwa ukuze balungise istediyamu le ndawo yokudlalela ibhola, neeprojekthi zavela batsho abantu bakwazi ufumana imisebenzi. Yanceda kakhulu le tumente.

Xa iqela lakho libethiwe ngamanye amaxesha uye ungaziva kamnandi, uye ufune ukuwina oko.

Izakhono zobomi ezinokuhlakulelwa lulutsha kwezemidlalo kukuba ukungenelela le midlalo ingabenza babe sempilweni, bahlale bebatsha bangagugi msinya.

Mamela bhuti, kaloku xa udlala ibhola awuzusoloko uphumelela. Kunamaxesha apho uzawudibana nabanye abadlali abaqinileyo, abazonitya. Loo nto ayithi tyhafani, yekani udlala, qhubekekani qha ngelinye ixesha xa niphinda nidlala nizimisele.

Ndingathi umhlobo wam makathenge owebhola. Ngoba umdlalo webhola wenza umdla, umnandi kwaye wonke umntu okanye abantu abanintsi bayawuthanda lo mdlalo.

Ngoko ndandikhula mna ndandidlala ibhola yamantombazana, i-netball. Netball leyo indincede ngoba ndiye ndadibana nabanye abantu abanintsi, ndihamba iindawo ngeendawo, ndatsho ndabona neendawo bendingasokuze ndiye kuzo. Ukudlala kwam ibhola yamantombi indincede kakhulu, kakhulu.

Mna xa ndicinga nokubona kwam, iBafana Bafana iyathanda uyodlala ibhola ingaprekthizanga ngezolo. Bayathanda ukuzithemba baye ebaleni bengazilungiselelanga. Yenye yezinto ezenza bangaphumeleli.

Elona qela linabalandeli abanintsi ibhola eMzantsi Afrika yiOrlando Pirates. Ngoba eli qela maxeshana amanintsi liyathanda ukuphumelela.

Banintsi abantu abafaka imali yabo kumaqela emidlalo. Inintsi imali efakwayo kwaye xa elo qela liwinile okanye liphumelele loo mali iye iphuhlise uqoqosho.

Umdlalo endinqwenela ufakwe esikolweni ebendifunda kuso ngumdlalo woqubha ngoba abantwana abanintsi bakhula bengakwazi uqubha. Loo midlalo injalo ifakwa kwizikolo zabelungu bodwa. Ngoko ke bendinqwenela ifakwe nakwizikolo zabantu abamnyama.

Mna ndinganicebisa ukuba umntu oselula makahambe ayodlala nezinye iitshomi zakhe, ngoba ukudlala ifowuni kuyalibazisa. Kuyalibazisa kakhulu ukudlala ifowuni.

Indima yabaqeqeshi kwezemidlalo esikolweni kukuba bakhe iqembu, bajonge abantwana, babafundise indlela yodlala ukuze bonke bakwazi udlala. Umsebenzi wabo ngulowo.